Ke block-a batho hang hang ha ke senye nako. Ha feela ke utlwa motho ke sa thabele se a se buang ho nna kapa a sa tlise kgotso bophelong ba ka. Ehlile ke a mo block-a. Ha ke batle le ho senya nako ke a mo block-a. Bongata ba batho e ke ba block-ang ke batho ba hlahang di-company monana, o thole batho bana ba batla ho promot-a mesebetsi ya bona kapa tsona dintlha tse leng hore ba di etsetsa batho. Ebe jwale ba pheta ntse ba o founela, ba pheta ntse ba o founela letsatsi le letsatsi. Jwale ke tsona di-call tse leng hore bongata ba nako ke a di block-a.

Motho onana wa ho rekisa data o motle haholo. Ke qala ka ho iketsetsa dipampiri lapeng monana, ebe ke a ngola, ebe ke a ngola. Dipampiri tsenana ke tsamaya ke ntse ke di petjhapetjha maboteng a kereke monana ke petjhe kerekeng, ke petjhe dipetlele monana. Ke petjhe ho bomme ba rekisang makwenya monana hore le tla nthola ntlong ena, nomorong e itseng. Hore le tsebe hore ehlile ke a rekisa. Le hona founung ya ka mo ke le send-ela di-status le bone hore ehlile ke a rekisa. Di-internet monana ke ya send-a. Di-Facebook mo ke a send-a. Ke a hlahisa hore ke mang ke rekisa eng.

Pelo ya ka e ne e qeta madi. Ke ne ke utlwile bohloko haholo holo holo holo, hoba itse ha ke qeta ho reka data ke ne ke le lefatsheng le hole haholo moo eleng hore batho ba bangata e ke ba tlwaetseng ha ba tswe mo ke tswang teng. Jwale ke ne ke hopotse hae ke re ehlile ke batla ho letsa mmino o nkgopotsang hae. Jwale itse ha ke sa o thole, atjhe pelo ya ka ile ya ba bohloko haholo hampe hobane ho no ho sena mmino o mong e ne ke batla ho mamela ka nako eng? .

Ntho ya pele e ke tlo shebana le yona ke hore ke netefatse hore nako ya ka ya ho kena internet-eng e ntse e nepahetse na. E sekaba ke fetuwe ke matsatsi a hore ha ke a patala. Haele hore ke patetse ke lo kgutla ke sheba hore motlakase e be o teng na. Hoba ha motlakase o le siyo ehlile ho ka ba na le phapang e kgolo haholo. Ha ke thola hore motlakase o teng ke a tsamaya ke ya route-ng ya ka. Ke a sheba hore route-ng moo ebe mathata ke eng, router enana e ntse le connected na. Ha ke thola hore ho jwalo ke kgutlela comput-eng ya ka ke lo sheba hore e connected. Ha e se connected, ke a tsamaya ke lo trouble shoot mane. Ke batle ho bona hore ebe mathata ke eng.

Bonnete ba taba ehlile television ha ke e thabele haholo. Ntho e nngwe to! e ke e shebellang television-eng. Ke shebella bolo, holeng bolo fela ke a ho shebella. Jwale ha o hlokomela hore di -channel-eng monana ha ke bua ka bolo, kore ho tshwana fela hakere ke channel tse pedi ka hara di-channel tse hundred. Jwale ke ye ke bone nna ho se molemo ehlile le hore ke be ke di patalle di-channel tsena, hobane ke bona ke senyehelwa haholo hobane jwale ha ke shebelle television haholo.

Ke nnete, re na le meetlo e mengata. Haholoholo sebokong sena sa ka nna meetlo e mengata haholoholo Basothong mona jwale e mengata le ho feta. Re na le moetlo wa lebollo. Moo re binang Makgakge fetsa jwale lebollo lenana ke lona le thusang hore batjha e be banna qetellong. Ene jwale ha ba bina jwalo, ke yona tsela ya hore ba nke bong bona ba bona e ne le botjha ba fihla ba bo fetole, ba boetse bonna. Ebe jwale basadi mane re na le ona moetlo wa lebollo, empa ona o bitswa jwale ka tsela ya ma jwalo le bona basadi bana ba rutwa hore ba basadi bona bana bana barwetsana ba rutwa ho ba basadi.